Ke akanya gore e ka ba e thusa ka lebaka la gore malapa a mangwe, o tlo gweetsa e le batsofe fela, so ba ka se gone go bereka ditiro tsa matsogo and-e ebile ba tsofetse, ba ka se kgone go ema sebaka ka maoto.

Metlheng ya jaana, go na le dingaka tse e leng gore di bereka di le nngwe, gomme nna ke tlo ya ko dingakeng tsa teng go kopa thuso ko teng.

Gore dingaka tsa setso di ka berekisana mmogo le ditleliniki, ke ge ba ka fiwa permission-e le dipampiri tsa bona, gore ditlhare tsa bona di be mo molaong.

Ke bona e le toka gore ba tlhokomelwe, ka gore makgarebe a jaana ga ba sa tlhompha batsofe ba bona and-e ebile ga ba sa ba tlhokomela.

Ne ke re puso e tshwanetse go fa molwetsi o mongwe le o mongwe thuso ka .

Balwetse ba tla gwetsa thuso yaka pele-pele ya .

Nna ke bona puso e tshwanetse go tla ka molao wa gore monna o mongwe le o mongwe o a tlhorisang mosadi o tshwanetse go bethwa, goba a otlwe, a bo a tshwarwe.

Ke gore monna yo mongwe le yo mongwe a fiwe ditlhare goba dipilisi, jwa tsa go thibela malwetse ka gore metlheng ya , ga ba sa rata go šumiša dikgotlhopo, goba selo se sengwe le sengwe se e leng gore se ka thusa bonna ba bona.

Tokafatswa ke gore puso e ba gweletse bathusi ba e le gore ba ka ya mafelong ao ba batlang go ya ko teng.

O ka ikutlwa o phela o lapile, ebile o ka ikutlwa o phela o tshwerwe ke tlala. Mme go tshwanetse o ye ko ngakeng, o ye o yo check-a, kapa o ye o yo tlhatlhoba gore bolwetse bo bo teng kapa jang.

Go rarabolola bothata ke gore batsofe goba balwetse, ba kwalelwe makwalo ao a laetsang gore ba nwe ditlhare tsa bona , kapa ba ka gweetsa motho o e leng gore a ka mo thusa ka go nwa ditlhare tsa gagwe. Ka gore ga ese fao, molwetse a ka kopana le bothata goba molwetse a ka lwala le go fetisisa ge a sa nwe ditlhare tsa gagwe ka nako.

Banna ba ka kgona go phela sebaka, ebile ba itse gore ba tshwanetse ba ye ngakeng neng kapa neng.

Balwetsi ba ka fokola le go fetisisa, diranta tsa ikonomi di ka wa kgotsa di ya fatshe, ebile malwetsi a tla oketsega ka ge ditlhare di tla be di se teng, goba di le tse dinnyane.

Go ya ka molao, bana ba sekolo ba tshwanetse go ja sekolong, ka ge sekolo se tlabe se boloka nako ya gore bana ba kgone rutiwa ka nako e le maleba. Yona e thoma ka nine oh clock to ten oh clock. Sekolo se tlabe se bolokile hour-a e le nngwe.

Mogolofalwa a ka se sa ikutlwa a le gantle, ka ge a tlabe a bona a sa tshwane le batho ba bangwe.

Ke tla sopulla mefuta e meraro fela ya kankere. Mofuta wa mathomo ke kankere ya letlalo. Wa bobedi ke kankere ya bjoko. Wa boraro ile ke kankere ya matswele. Gare ga tsona tso tsotlhe, nna ke bona e e leng e e bolawang thata-thata e le ke kankere ya bjoko, ka lebaka la gore e kgona go tlhakatlhakantsha motho bjoko ba gage, monagano lo re a se kgone go nagana ga botse, a seke a phela ha botse le monaganong wa gagwe.

Ke ka lebaka la ge e le go sireletsa ngwana, o e leng gore o lefatsheng kgatlhanong le bolwetse ba HIV.

Ee, ke bona go le bjalo, ka lebaka la gore monna yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse go itse boemo ba gagwe.

Ke bona e le botoka gore ba isiwe ko di ntlong tse ba tlhokomelang bagodi ko teng, ka lebaka la gore ka dinako tse dingwe ba lelapa le bona ba nale go ba busy. Bangwe ebile ba ya mešomong, ba ya mesebetsing go phethagatša ditoro tsa bona. Bangwe ba ya dikolong, so ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwe ko di ntlong tsa tlhokomelo.

Ke be ke tlo bua ka re, monna yo mongwe le yo mongwe o tshwanelwa ke go itekola gore a itse gore o eme kae.

Puso e tshwanetse go boloka madi, kafa e kgopele setšhaba se donate madi, gore ba kgone go tlhokomela balwetse ko bookelong.